Ka matsatsi a ka phomolo seo ke ratang ho se etsa kapa papadi e ke ratang ho e bapala ka ho fetisisa ke yona papadi ya bolo ya maoto. Empa sena ke se etsa ke le mong ka ha ba lelapa la heso ha ba rate ho bapala bolo, bona ba ikwetlisa ka mekgwanyana e itseng ka dipapadi tsa bona, tseo ba di ratang.

E, sena ke nnete ha batjha ba hola ba ikwetlisa ba amana le tsa dipapadi, ba hola ba na le kelello e tjhabileng, ba na le boitlhompho, mme ba dula ba itshepile ka nako tsohle. Sena se tliswa ke hobane, ha ba le mane dipapading ba kopane le bana ba bang ba kgona ho tla ka dikeletso kapa ho bona hore ba bana ba bang ba phela jwang, empa e le hona hore ba dule ba kwetlile, ba le maemong a matle ka nako tse tsohle.

Mobini eo ke mo ratang haholo kapa sebini seo ke se ratang haholo, nna nka hlalosa hore ke Casper Motaung. Eo e leng hore yena ke mo rata ka lebaka la hore o bontshitse hore ha se ka thuto fela re ka kgonang ho tswelella pele e le hore yena ha kgona ho qeta sekolo, empa kajeko lena ke sebini se hlwahlwa mona naheng ya rona.

Letsatsi leo kileng ka finyella katleho teng, moo ke neng ke bapala papadi ya bolo, ke ha ne re kopane re le dihlopha tse leshome le metso e tsheletseng tsa sebaka sena sa rona mona sa moo teng e ne e le papadi ya mantshana. Re ne ra bapalla tjhelete e kalo ka dikete tse tharo, moo teng re ile ra fumana tlholo, ra iphumana e le rona bo mampudi tsatsing leo re hlotse dihlopha tsena tsohle kaofela tsa motsaneng wa rona. Ho ne ho le monate ebilane ke ile ka ba le thabo e kgolo tsatsing leno ho ba ke ile ka kgona ho qeta papadi ke sena temalo.

eSports e ka ba le kgahlamelo e kgolo haholo kelellong le mmeleng wa motho. Haholoholo mmeleng, hobane nako e kgolo le e nyane o qeta o ntse o bapala dipapadi tsena o dutse nqa eo e le ngwe, hona o dutse nqa e le ngwe jwalo ke moo mmele o bokellang mafura teng moo o sa kwetlising teng, hona ho ka ba le kgahlamelo ya hore mmele o se o ba moholo ho feta tekano.

Motho ya sa bapaleng dipapadi kapa ya sa ikwetliseng ka nako tsohle, a ka bonahala ka hore o tlo dula e le hore ke motho a dulang a kgathetse, papisong le motho ya bapalang dipapadi kapa ya ikwetlisang mehlaena eo e leng hore yena o tlo dula a le mafolofolo le ho kula ha a no kula bonolo papisong le motho, e leng hore yena ha ikwetlise hohang.

Mefuta ya dipapadi, e leng hore e ya fumaneha dikolong tsa rona, haholoholo o tlo fumana bolo ya bashemane ya maoto, le bolo ya banana ya maoto, bolo ya banana ya matsoho e leng netball. Ke tsona dipapadi tseo e leng hore di nketswe haholo kapa hodimo hona dikolong tsa rona. Bana ba sekolo ba di rata papadi tsena, mme ha ke nahane ho ka ba le seo se ka fetolwang bakeng tsa papadi tsena, bana ba di thabela.

Marangrang a dikgokahanyo mona taba ena ya ho ikwetlisa, nna ke bona e nketswe hodimo haholo e le hore re kgona ho bona hore o ka kgona ho ikwetlisa ka ditsela tse fapaneng, empa o ntse o le ka tlung kapa lapeng, ho sa hlokahale hore o lo lefa kapa o ye mane sebakeng sa kwetliso moo e leng hore wa ikwetlisa le teng wa lefa. Hona le batho be leng hore ba etsa hore ba etse di-video tsa bona marangrang, mme ba hlokomedise batho hore mekgwa e mengata ya hore ba ka ikwetlisa.

Hore ke tle ke bapale papadi eo ke e ratang haholo ya bolo ya maoto, disebediswa tse nka di hlokang ke yona bolo ya maoto, le dieta tsa ho raya bolo eo ya maoto, le mekwallo feela, ho tloha moo le phala ya hore laola hore re ka bapala jwang.

Ntho eo e re ka e etsang hore re kwetlise batho ba bang hore re tle re etse tjhelete, ke hore re kenye di-video tsa rona mane marangrang a dikgokahanyo, hore batho ba bangata ba tle ba re bone hore re sebetsa ka tsela e jwang, mme hona moo be se ntse re siya ditokomane tsa rona tsa hore ba ka re fumana kae le mehala kaofela.